Bana ba sejwale-jwale ha ba rate dipapadi. Ba bonahala ka hore ba be le le pelei e ngata ba sa le tlase dilemong. Ba bonahala ka ho bapala ka disebediswa tse kotsi. Ba bonahala ka ho baleela taying le dithethefatsing. Ha ba sa ya dipapading jwalo ka bana ba kgale bane baya dipapading.

Sebaka seo ke se kgethileng se bohlokwa haholo. Ha ke se tlo dula se hlwekile, ke tlo fihla ka nako, ha ke no fihla ke kgathetse. Hore ke kgone ho etsa dipapadi hantle ke sa ke se na mokgathala.

Ho ba le dipapadi motseng ho thusa haholo hore batjha ba tlohelle ho ba le boshodu. Ba tlohelle ho ya dithethefatsi ho ba thibela dintho tse ngata haholo tse tswileng tseleng. Ke ntho e batjha ba bangata ba e hlokang matsatsing a jwale hore hobene le dipapadi tse ngata. For hore bona ba kgone ho i ho i ho ba busy ka hore ba ye dipapading.

Nka nka batjha ba bangata ka ba etsetsa dipapadi tse ngata tse fapaneng hore le bona ba nke karolo moo dipapading. E ska ba tse e leng e skaba tsa World Cup feela. Empa ebe dipapadi tse ding tse ngata jwalo ka ho dance-a, ebe papadi e ngwe hape e tlaba teng for batjha ba bang ba sa atlehang ho bapala World Cup. E be dipapadi tse ngata tse tlang ka batjha hore le bona ba be teng moo ba utlwe monate wa World Cup.

Nka etsa hore thapama engwe le engwe ke etsa dikopano le batjha ka ba hlalosetsa ka dipapadi tsena. Mme le hore ba nke dikarolo ho tsona.

Ee, ke nnete mananeo a bophelo bo botle a teng dikolong, ebile kea rata hore ba etsa ele jwalo ka e nngwe ya di dubject, eleng Life Skills. Thuto eo e ba lemosa tse ngata ka tsa bophelo hore ba tlamehile ba phele jwang. Di-teenage pregnancy e leng hore e bitswa ka ho ima o sa le ka tlasa nako ya ho ima. E ba ruta ka hore jwala ha bo a loka, di thethefatsi ha di a loka. O tlamehile o itshware jwang, o ikarabelle jwang ha o entse diphoso. Dintho tse ngata ke tsa bophelo, ke nnete di teng dikolong.

Nka mo jwetsa hore molekane wa ka papadi e ya ditebele ke e rata haholo hobane e tlo re thusa hore e bontshe ngwana wa rona wa moshanyana hore a ka bo mampodi a motle jwang wa ka hosane ebile a ka phela hantle. A ikemela yaba a matlafala yaba ntate a lokileng, ya ikemetseng ya matla a tsebang ho itwanela le ho lwanela lelapa la hae ka hosane.